Ee i a thusa nga maanḓa ngauri i ita uri ndi lange masheleni khwiṋe, ndi ngavha ndi fhano ndi bizi kana ndi mushumoni fhedzi ndi khou tea u rumela tshelede mobile money i zwi ita zwi leluwe nga maanḓa nahone a zwi tshinyi tshifhinga kana masheleni uri ndi kone u ya banngani u thoma ndi kone u shumisa bannga, nga mobile banking mobile money ndi a so ko u rumela huṅwe na huṅwe hune nda ṱoḓa hone nga tshifhinga tshine nda ṱoḓa tshone, kana nda renga zwithu ḓoroboni ndi fhano zwa dovha zwa to diḽivariwa fhano, so zwi a leludza nga maanḓa ende zwi a thusa.

Well life cover ndi ya ndeme ngauri thi zwino ha lovha muthu muṱani wa hashu lufu lu tshi swika lu vha lu so ngo mbudza uri lu ṱoḓa nga tshifhinga ḓe lu soko ḓa lwa dzhia muthu, so ndi sina life cover zwi a itea lwari lu tshi ḓa nda vha ndi si na masheleni o lingana u vhulunga. So life cover ita uri ndi kone u tshimbidza mushumo nga ṱhonipho na nga vhulenda naho lwo ḓa nga tshifhinga ḓe lufu, so ndi vhona i thulusi ine i shumiswa nga maanḓa ende ndi ya ndeme

Ho vhuya ha ri huṅwe musi ndi tshi khou vula akhaunthu nda pfha vha tshi ri akhaunthu yanga ndi i vula ṋamusi vha ri state tshayo i kha frozen akhaunthu, zwino ndi tea u dzhenisa masheleni u ita u uri akhaunthu yanga i vhe unfrozen, nda ḓivhudzisa i friziwa hani ngori a nga nḓila ine nda zwi humbulisa hone akhaunthu i freezor arali ende i friziwa nga muvhuso arali uri i na suspicion.

Hu huna zwithu zwine vha zwi vhidza credit score, maraga dza credit score dzi ya ya nṱha vhukuma arali huri vho ṱavhanya vha badela loan, hezwo zwi vha zwi khou amba uri na tshifhinga tshiḓaho vha tshi ya u ita credit zwi nga vha vhengeleni ḽa zwiambaro, thundu kana huṅwe fhethu na hanefho kha dzi loan vha khwaḽifaya zwa nṱha ngori vha vho builder ftrust ine ri nga i vhidza uri interprize client trust nga tshi isimane nga tshivenḓa athiyi ḓivhi.

Leluwaho akhaunthu ya bannga i ḓi fana na faila ine wa i vula posoni kana kha heneyo bannga i ne ya u vhulungela masheleni, so u vha u tshi khou dzhia masheleni u tshi yo a vhea kha heyo fulobo hangei kha heyo bannga ine vha u vhulungela one hone u itela uri vha sa dzule na masheleni a sina vhukono nnḓuni, zwi nga swika hune zwi khou vha vhangela khombo vho nga mavemu o ḓala, so bannga itela u vhulunga masheleni fulobo kana faela ya u vhulunga masheleni khayo.

Ndi vhona arali uri i khou tea u leludza ndi vhona u nga ri kha proof of residence i nga vha yo leludza nga maanḓa ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha dzula fhethu hune ndi ha masipala, uri ndi yo ṱoḓa proof of residence ndi tea u tou na uri ndi ṱoḓa gai vhaṅwe a vha zwiḓivhi, vha khou zwi vhona so i mbo ḓi vha problem nyana ine impha task ya unnecessary ine ndi vhona u nga ri yo vha yo tea i so ngo vha hone. Nga vhe bannga i tshi nga wana iṅwe nḓila ya u phuruva hune nda dzula hone i songo ṱoḓa heyo bambiri.

Ndi nga vhenga u hadzima tshelede kana nda fhedza ndi si tsha ṱoḓa u hadzima tshelede, ngauri ndi pfhisisa uri nga vhe ndi tshi khou hadzima tshelede zwino ndi vha ndi na rizini ende ndi tshi i wana ndi tea u i humisa, zwino heyi yo u badela miṅwaha miṱanu i i nnyita ndi dzule ndi na tshikolodo kha bannga, ende the day ndi tshi kundelwa u badela nṋe bannga i a ita hezwiḽa zwo ḓa i a dzhia zwithu zwa thundu dzayo, so ndi vhona ungari hu hadzima hone hune naho i miṅwaha mingana ya u badela hu hu na masiandoitwa nga maanḓa iwe.